Ditlhwatlhwa tsa kananyo ke boleng jwa madi a naga engwe fa e bapiswa le naga engwe. Di ama batho ka bongwe, ka go ama ditshenyegelo tsa di romelwa teng, maeto a kwa ntle le dipoelo tsa peeletso.

Forex kgotsa madi a di naga disele ke mmaraka wa lefatshe lotlhe, o go rekisiwang madi mo go o ne. Go tsaya karolo, go tlhoka go tlhaloganya mmaraka go tlhopha kgodisano le go tlhama thulaganyo ya kgwebisano.

O tshwanetse o a akanya ka madi a o tla wa duelang kgwedi le kgwedi, o a akanya ka merokotso ya kopo eo, mme oa akanya ka di kgwedi kgotsa dingwaga tsa go duela kopo eo.

Go tswalla ga akhaonto ya go boloka madi ya nako e telele, go ka tlisa tatlhegelo e kgolo ya madi a gago a o a ipoloketseng.

O tshwanetse o a sheba malwetse a ba lelapa la gago, wa sheba tse le ditlhokang jaaka lelapa. O tshwanetse gapa wa tlhakantsa madi a gago a kgedi le kgwedi go bona gore ke e feng e ka letshwanelang jaaka lelapa.

Bona tetlelopele ya kadimo ya go reka ntlo, tlhomamisa tekanyetsokabo ya gago. Tlhaloganya di tlhopo tsa kadimo ya theko ya ntlo, tlhola maduo a gago a sekoloto, akanyetsa go dirisana le morekisi wa matlo, dirisa patlisiso ka thotloetso tsa puso, tsaya nako ya gago go dira dipatlisiso.

Dikadimo tsa thuto le tsa botho di fapana ka merero le dipeelo. Dikadimo tsa baithuti di diretswe di tshenyegelo tsa thuto, gantsi di na le dielo tse dintle tsa morokotso le dipeelo tsa go duela. Pele o tsenya kopo nagana ka dintlha tsa go tshwana le dielo le merokotso, boemo ba ditjelete, tuelo tsa gago tsa ditjelete, o kanna le dituelo tsa tlhokomelo go thusa di tsheyegelo tsa botshelo.

Gantsi batho ga ba tlhokomele merokotso ya dikopo tse ba didirang tsa madi. Seo se dira gore ba feleletse ba wetse mo dikolotong tse ba sa kgoneng go di duela mme gwa feletsa go tserwe dithoto tsa bona. Jaanong gore mongwe le mongwe a kgone go tsaya kopo ya madi a selekano sa gagwe, Ba tshwanetse go ka itse, go tlhokomela merokotso le dielo tsa dikopo tse ba di dirang.

Gantsi batho ba bula insurance ya botshelo ka gonne dikotsi diteng maso a teng a a tlhokang gore a duelwe. Le ga mobudi wa insurance ya botshelo a tlogela lefatshe le, o batla gore bana kgotsa ba lelapa la gage ba sale ba tlhokomelesegile. Ga o dira kopo ya insurance ya botshelo, o ka tsenya ba lelalpa la gago kgotsa masika a a gaufi le wena.

Go le gantsi o ema di kgwedi di le tharo go fitlha go thataro ga o bula insurance, seo seka dira gore o iphitlhele o le mo mathateng a mantsi ga o ka tlhagelwa le leso pele ga nako e o e feta. Go dira gore dilo tsa gago di tsamae sentle ga o bula insurance tlhotlhomisa gore, a gona le thuso e ba ka go fang yone pele ga dikgwedi dile tharo kana tse thataro, ga o ka tlhagelwa ke kotsi kana wa tlhagelwa ke leso.

Go ka baka dikotsi tse di jaaka go sa tlhomamang ga ditlhwatlhwa tsa di romelwa ntle, go sa tlhomamang ga di peeletso, le go sa tlhomamang ga ikonomi.

Dikotsi tsa seelo sa kanayo di akaretsa go sa tlhomamang ga di tlhwatlhwa tsa di romelwa ntle inflation-e, go sa tlhomamang ga di peeletso, le go sa tlhomamang ga ikonomi. Go phutlhama ga madi go baka di romelwa ntle tse di turang go fokotsega ga tshepo ya ba beeletsi le kgolo e e bonya ya ikonomi